A zwongo fanela vhaaluwa vha tea u shumisa zwibadela zwezwi zwa muvhuso hezwi, na dzi local clinics nga mahala lune ngauri hedzi dzi pension fund hedzi ndi dzine vha shuma u ḓi ṱhogomela nga dzo hayani u renga zwiḽiwa sa izwi South Africa kana Afrika Tshipembe ḽi kho ḽi ḽi ḽi ḽi shango ḽine ḽa vha uri ḽi khou bala badi wanala mishumo ndi vhone vhane vha khou thusa hafha miḓini.

Zwone zwi a vha zwa ndeme lune vhunzhi ha vhathu vha ḓi lwala vha shavho na uya hanefha vhuongeloni, lune arali ya to vha na vhathu vha home based care vhane vha ḓo vha vha khou tshimbila vha tshi khou vha vha khou treater vhathu vhaaluwa vhashu zwavhuḓi ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hezwo.

Ndi vhathu vhane vha tea u trithiwa nga nḓila yavhuḓi lune vha tea u lavhelela dzi ndavhelelo dzo tonga u vhila kha vhuhana u fana na zwezwo, ndi zwinzhi nyana zwine u khou tritha mualuwa a u ngo tea u fhela mbilu.

Nga hafha hone vhathu vha bizi u tritha vhaaluwa nga nḓila ine ya vha uri a si ya vhuḓi naluthihi, vhaaluwa ndi vhathu vhane vha vhori tea u vha fara zwavhuḓi, ndi vhathu vhane vha vhori ndi ndi ndi ndi ndi midzi ndi ndi vhadzimu vhashu vha aluwa sa zwavhuḓi, ndavhelelo dza u hambekanya vhaaluwa a dzi ngo kuna na luthihi.

U vha funza nga zwiḽiwa zwo ḽa zwo fanelaho zwine zwavha na pfhushi na u vha ṱuṱuwedza u ḽa miroho ine ya vhori i na pfhushi.

Ṱhogomelo ine vha nga tea u i wana ivha i kha dzi local clinics dzedzi dzashu dzine ndi hone fhethu hune ha vha uri ndi ndavhelelo ine vha tea u ya hone afho kha dzi local clinics zwine uri zwi vha tshimbilele.

Vhelelo ri nga ḓi swika hune muthu a ri sia zwo to fanela u to ralo, ndi dzone dzi ndavhelelo dzine dza nga itea.

U ya nga ha nṋe a zwi ngo tea na luthihi lune roṱhe ri a ringo roṱhe ri a lingana lune nṋe ndi vhona ungari ṱhamusi muvhuso a u to khwaṱhisa dzilafho a u to khwaṱhisa tshanḓa, u ṱhrithe roṱhe u fana ndi hezwo zwine nda nga zwi amba.

Ya maitele vha tea u sumbedziwa anea a uri mutakalo wavho uri u dzule wavhuḓi, u ḽa miroho ya pfhushi, uri mutakalo u na na na dziphilisi dzine vha ṋewa dzone vha tea u dzi ṱhogomela vha tea u u u ri a vho ngo tea u pfhuka dzilafho uri mutakalo u vhe wa nṱha.

Yone i vha yo fanela ngori roṱhe ri vha ri khou ṱoḓa dzilafho, muvhuso a u to khwaṱhisa tshanḓa u thola vhashumi vha vhanzhi u u u u ite na dzi local clinics mivhunduni hayani dzi vhe nnzhi nyana.

Huna phambano khulwanesa nga maanḓa ngori ri tshi ḓa kha hezwi zwibadela zwashu hezwi zwa fha mahayani, environment i vhe i si yavhuḓi vha ongi ndi vhone vhane vha dovha futhi vha fara u vha vha ongiwa, ya nṋe ndi vhona ungari zwo fhambana na zwa private.

Tshumelo ya ambuḽentse i vha i si ya vhuḓi naluthihi ngori hafha mahayani wa wana ṱhamusi hu na mulwadze a khou lwala lwa shishi, hezwi ro foinela ambuḽentse vha ri vhudze na zwa uri ambuḽentse dzi dzi gai gai ya ambuḽentse dziho, kana vha dzhie ambuḽentse ine a kho to bva vhuponi ha ḓoroboni ha kule dzi kho ḓa mahayani lune dzi fhedzisela dzi kho dzhia awara nzhi nga maanḓa.

Zwi tshiḓa kha miḓalo, maburidzhi ashu haya a fha mahayani a u vhe one a ne a vha uri a sedzulusa a itiwe ha vhuswa uri na tshumelo dza shishi dzi ambuḽentse dzi kone u swika lune a a a hu itiwe tshumelo.

Mishonga hanefha vhuongeloni hashu ndi yone khaedu nnzhi ine ra ṱangana nayo heyo.

Gomeliwa ha thambo dza muḓagasi u shumisa zwivhaswa zwezwi zwa u tonga u ḓi dzi pharafeni nga nḓila i si ya vhuḓi vhatshi bika ngadzo u sia wo ḽaitha zwiṱofu zwezwi, u hangwiwa zwiṱofu vhathu vha ya mishumoni.

U vha u vhangela mililo yeneyi i songo ḓoweleyaho ine a nga fhedzisela i khou tea u fhisa zwifhaṱo hanefho, ngori vha ḓovha vha kho shumisa zwivhaswa nga nḓila ine ya vha uri a si yone kana yo kalulaho.

U dalela tshiṱiriki tsha tsini tsha mapholisa hanefho kha kha vhupo hune wa dzula khaho.

U reila nga u sa londa, u reila vhathu vho shumisa zwidzidzivhadzi, vhathu vha nga fhasi ha ndango ya ya ya ya mahalwa, zwikambi zwezwi.

Zwo tsireledzea badi uri ni to wana vho masithesele vhane vha zwi ḓivha ende ni endele bulege dzine dza vhori dzo tsireledzea ndi bulege dzine dza vho dzo rwela ṱari dzo itiwa for hezwo zwithu

A thi tu dzula nda to dzi wana vho ndi kha dzangalelo ḽo ita hezwo zwithu, mara dzi dzi tsireledzo dzine vhathu vha tea u dzi wana ndi dzine dza tea u vha dza maṱhakheni lune vha tea u wana vho masithesele hezwo zwithu.

La wo lindela uri vha fhindule founu tshiṅwe tshifhinga dzi netiweke hanefha hanefha mahayani, nga uri hedzi dza dza dza shishi tshiṅwe tshifhinga ri tshi foinela wa wana dzi sa khou to shuma nga nḓila yone kana na na na u lindela tshifhinga tshilapfu uri vha fhindule khoḽo.

Tshumelo yo vha ya fhasi nga maanḓa tshumelo yo vha ya fhasi nga maanḓa, zwo konḓa na zwa uri ri wane vho zwiḽiwa ra fhedzisela riṋe vhafha mahayani ra vha ri khou tou ḓiseliwa vho migayo nga ma ṱharabuḽeni zwi tshi dzhia badi tshifhinga na uri vhana vha ye zwikoloni zwo konḓa nga maanḓa zwa tshi koni u to dzhia na vhege kana ṅwedzi hu sa khou iwa tshikoloni.

Yo tea nga maanḓa yo tea nga maanḓa muvhuso wo dzhenelela nga maanḓa wo dzhenelele nga u thusa nga zwiḽiwa dzi RDP uri vhathu vha wane fhethu ha vhulalo.

U u wana vhathu vho pfhumbudzwaho vhane vha ḓivha nga ha shishi vha ḓe vhuponi ha mahayani vha funze vhathu vha funze vhathu nga nḓila ine vhathu vha sala vha tshi kona u ḓivha uri ndi mini tshine tsha nga vhanga vho mililo, u so ko u ṱaha mulilo u songo fanelaho, u shumisa zwivhaswa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa zwi ndeme nga maanḓa zwine zwa fhedzisela zwi zwi a gudisa zwi a gudisa kufarele ha zwithu zwi a gudisa uri vhathu vha ḓi wane vha songo ḓiwana ho sokou ṱaha mililo nga nḓila ine ya vha uri a si ya vhuḓi zwitshiḓa na nga family puḽenini ndi zwithu zwine ha vha uri zwi a thusa badi. Kha vhathu vhane vha vhori vha sokou ḓiwana vho sokou ḓi hwala nga nḓila ine ya vha uri a si yone.

Nṋe ndi vhona hu sina phambano ngori ṅanga dza zwino dzi tshe dzo fara maitele ane a ḽa a kale zwa u tea miṱa.

U dzhenisa kha vhudzekani ho tsireledzeaho, u shumisa dzilafho nga nḓila yone, u sa pfhuka u dzhia dzilafho kana philisi dzine vha ḓovha vho dzi wana na ngeletshedzo dzine vha ḓovha vho dzi wana vhuenge vhuongeloni.

Ya uri vhaḓi wane vha vho khotsi vha ndeme vha vho khotsi vhene vha vhori vha imela tshiṱori, vho khotsi vhane vha vhori vha sapota, vho khotsi vhane vha vhori ndi ndi ndi vhone ṱhoho miḓini, vho khotsi vhane vha vhori vha vha vha against na u tambudzwa ha vhanna na vhafumakadzi.

Vhuḓifari hune ha vha uri ndi vhuḓifari hune ha vha uri vha tea u sumbedzisa vhathu vhanzhi vha vha siho kha zwezwo zwa zwa zwa zwa vhuteamuṱa lune vha fhedzisela vha khou balelwa.

Ndi musi ḓi fari havhuḓi muthu utea uvha open kha muthu wawe muthu u tea u ṱalutshedzisa muthu wawe uri vhudzekani ho tsireledzeaho ndi vhudzekani ḓe ende vhu fhedzisela vhu khou vha livhisa kha nḓila ifhio.

Mela vhapo a vha farane nga zwanḓa lune vha ombedzele vha ambe na vhana vhashu uri vha ḓi fare zwavhuḓi vha ḓi fare hani zwi tshiḓa kha vhudzekani vhu songo tsireledzeaho, uri zwi tsireledzee u anḓa ha u ḓi hwala ha vhana vhaṱuku.

Kanzhi sa vhana zwithu zwa sono u wa ri a shavha u zwi bula, ndi vhona ungari ṱhamusi vha u tovha mungana ndi u to u sendedza sendedza tsini na vhabebi u wa vha ṱalutshedzisa uri u na zwithu zwa so na so zwine zwa khou itea arali zwi kho konḓa ndi u tou wana vha vhene vha vha vha shumela vhapo wa vha ṱalutshedza, vha ḓo kona u ṱalutshedzisa vhundeme ha u ḓi tsireledza.

Tshiṅwe tshifhinga wa tea u ṱuṱuwedza vhana ṅwana wa mu ṱuṱuwedza wa mu ṱalutshedzisa uri zwithu zwa so no ṅwananga a zwi ngo tea zwithu zwa so u tea u ḓi wana u khou ḓi tsireledza u tea u dzhena kha zwa vhuteamuṱa, zwi a thusa zwi fhedzisela zwi khou thusa uri hu songo anḓa hezwi zwa pregnancy test zwa pregnancy zwa zwa zwa u ḓi hwala vhathu vha tshe vhaṱuku wa vha u khou thusa.

Ee ha dzone dzi a shela mulenzhe dzi a shela mulenzhe ngauri hedzi dzi kiḽiniki dza mahayani ndi dzone dzine dza vha uri vha dzula vha khou amba vha tshi ombedzela, vha ḓi dzhenisa nga maanḓa vha kho shuma zwavhuḓi nga maanḓa.